Uloliwe zinintsi izinto anokuzithwala, uyakwazi ukuthwala iimpahla zendlu, uyakwazi ukuthwala iimpahla, uyakwazi ukuthwala ukutya ngoba unendawo enkulu ekwaziyo ukufaka zonke ezo zinto.

Iindlela zasezilalini zithanda ukuba namaqhina anyukayo zinemingxunya zenziwe zezomhlaba. Kwezinye iindawo akungeneki kuba kukho amatye. Iindlela zasezidolophini ke amaxesha amanintsi ziba netha kuhambeka lula futhi ke nexesha lokuqhuba liyacutheka ngenxa yaloo nto. Akufani nasezilalini, ezilalini ixesha lokuhamba liye libe lide ngenxa yemeko yeendlela.

Nangona uloliwe ethatha ixesha elide kodwa ndicinga ukuba ngoyena ukhuselekileyo ngaphezu kweteksi, kuba iingozi ezithe zabe kanti ziyenzeka zikaloliwe zimbalwa kakhulu xa unozithelekisa neengozi ezithe zabe kanti ziyenzeka zeeteksi.

Ndingabuyela ekhaya kuba iiyure ezilishumi elinesixhenxe lixesha elide kakhulu. Ngoko ke, ndingabuyela ekhaya ndiyowulala ndiphumle ze ndiphinde ndiphindele e-airport xa kusondele ixesha lokuba ndiyokukhwela.

Xa uthenga itikiti lebhasi phaa etikitini kuye kubhalwe ixesha ibhasi eza kuphuma ngalo kunye nexesha ekuqikelelwa uba izawufika ngalo. Ngenxa yaloo nto ke abantu abaya kudliwanondlebe lomsebenzi, abantu abaya kwiintlanganiso ezibalulekileyo baye basebenzise ibhasi ngethemba lokuba baza kufika ngexesha. Yiloo nto ke kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha lokuphuma.

Ndifumana ithuba lokuthi ndibone amaphondo aseMzantsi Afrika ohlukahlukeneyo neendawo ezibalulekileyo ngalo maphondo, neendawo ezithi zibe kanti zinomtsalane kubakhenkethi. Ndiphinde ndifunde malunga neentlanga ezohlukeneyo zaseMzantsi Afrika kunye neelwimi ezo zahlukeneyo zaseMzantsi Afrika.

Ndingathetha nomqhubi ndimcele ukuba athobe isantya. Ukuba asivumelani ndingamcela ukuba andothule. Kungcono ukuphepha kunokuqhubekeka nendlela ndingafiki apho ndiya khona.

Yhazi ndikuxelele kubalulekile ukuzixabisa xa ungumntu kwaye uxabise nabantu abasecaleni kwakho. Siyakucela khawuziphathe kakuhle, likhona igumbi langasese. Xa usiva ukuba isisu sakho sinengxaki, dibana negumbi langasese.

Andinakuphikisana naye kuba ngamanye amaxesha abaqhubi be-meter taxi baba nobundlobongela. Ngoko ke, ndingathi, ewe, ndivile tata ndakugqiba ndikhangele indawo yokuchopha, ndingene kwiephu yam ndicele imoto, ndibhukishe imoto, ze ndibuze kumqhubi kaUber okanye uBolt ukuba bayakwazi na ukufikelela kule ndawo sikuyo.

Ndingama endleleni ndiqinisekise ukuba imithetho yezendlela iyalandelwa, kwaye ndingahlala ndifundise abantu ngemithetho yezendlela ekufuneka beyilandele xa beqhuba ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo.

Xa uthenga itikiti lebhasi kubhalwa ixesha lokuphuma kwebhasi kuphinde kubhalwe ixesha ibhasi eza kufika ngalo. Kubalulekile ke ukuba ibhasi ilibambe ixesha eza kufika ngalo kuba abantu bacwangcisa phambi kokuba bakhwele ebhasini. Abanye baya kudliwanondlebe lomsebenzi, abanye baya emingcwabeni, abanye baya emicimbini. Ngoko ke, kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo.

Ndingavula ifestile ndakugqiba ndijonge ngasefestileni ndide ndiye kufika apho ndiya khona. Xa ndigqiba kwehla ndibhale kwiephu ukuba ndizive njani na ngohambo lwam, ndicacise ukuba umqhubi uyanuka kwaye nemoto iyanuka.

Urhulumente udinga ukuqinisekisa ukuba kukho iindlela ezivulekileyo phakathi kwamatyotyombe, phakathi kweengingqi zamatyotyombe, khona ukuze xa kufowunelwa isithuthi sesibhedlele sikwazi ukungena xa sifika kuloo ndawo, kwaye aqinisekise ukuba nabasebenzi abaqhuba ezi zithuthi bangabantu abafikelelekayo khona ukuze bazokwazi ukunceda abantu abahlala ematyotyombeni.